DJ Nako, ke leboga thata ga o nnile monyetla wa go go botsolotsa dipotso tse e leng gore batho le bone ba ipotsisa tsone, ka wena. Thata-thata, ke rata go itse gore o itse jang gore dipina ke dipina dife, tse o tla di tshamekang mo thulaganyong ya gago, tse batho ba tlo di ratang, le gore o tokafatsa jang gore thulaganyo ya gago ka letsatsi le letsatsi, e nne e le monate gore batho ba rate dipina tsa gago. Fela ke rata le go itse gore o dirang go netefatsa gore bareetsi ba ikutlwa ba amilwe ke thulaganyo ya gago. A o amogela dikopo kgotsa dikakanyo, tse di tswang mo bareetsing gore o tle o kgone go etsa mmino o ba o ratang?

Ke rata go lebelela di-series tsa me maitsiboa, fa ke feditse tiro kgotsa mafelo beke fa ke ikhutsitse mo ntlong. Fa ke ratile serie, ke e boeletsa ka gonne e dira gore ke ikutlwe sentle gape, mme ke kgona go lemoga dilo tse ke neng ke sa kgone go di lemoga pele. Serie e ke e ratang thata, ke Queen of the South ka gonne, e tletse ditiragalo, botshelo jwa sephiri le nofonofo ya mosadi, yo o lwang go nna botoka. Wena o rata siries e feng?

Ke ka itumela go nna le data ya di-gig-e tse lesome ka kgwedi, ka gonne e ka lekana le go lebelela di-series-e, go tsena mo dipapading, go buisana le ba lelapa kgotsa le ditsala mo go bo Facebook-o le bo WhatsApp-o jalo-jalo. Ke ka rata gore data eo e tsene ka letsatsi la ntlha, la kgwedi, gore ke kgone go e abela sentle, go fitlhela bokhutlong jwa kgwedi. Fa ke itse gore e tsene letsatsi leo, ke kgona go e laola botoka.

Mo Aforika Borwa, mafelo a dikgang tsa dijithale a dirile gore batho ba bone dikgang ka bonako le matlhofo. Mme, go na le bothata jwa dikgang tse di seng boammaaruri, tse di ka anamang ka pela. Seno, se dira gore go nne thata go itse nnete, le fa go ntse jalo, digital-e e thusa borra ditaba go mo bathong ba ba ntsi, le go abela batho dikgang tse di boammaaruri ka lebelo.